Nna ka nnosi go bua nnete ga ise ke pagame sefofane mme, ke lakatsa gore nka se palama ka ya ko nageng ya Nigeria gonne, ke kwa ke batlang go ya ko teng ka gore gotwe naga eo e ntse sentle.

Ee le nna ke toro ya me go pagama sefofane ke ye ko nageng tse mabapi, ke ye go bona batho ba bangwe, ke kopane le merafe e mengwe. Mme, sefofane se ke batlang go se palama ke sefofane se palamiwang ke mongwe le mongwe.

Gore a fitlhelele koo, o tshwanetse gore a nne le paseporoto ya go mo fitlhisa ko nageng ya Nigeria mme, a tshware le morwalo ya gage mme, a sa tshwara dilo tse e leng gore a di batliwe ko boemela fofane gonne, o tlo tshwariwa a isiwa kgologelong.

Nna ke bona tiriso ya dibese mo toropong e ke nnang mo yona e le selo se se siameng gonne, go ira gore motho a sa dirisa madi a le mantsi fa a ya tirong. Mme, ditsela tsa teng a ke di kgotsofalele gonne, mmuso wa rona ga o se o lokise ditsela, dibese ga di sa tsamaya mo nakong ya gone yanong ka gore ditsela di senyegile.

Ka nako tse dingwe o fitlhela e le gore karata eno e berekisiwang fa o namela bese ba go botsa gore ga diyo ko di rekisiwang teng mme, mo nakong ya maloba ne go le bonolo fa nako e ne go dirisiwa dipampiri go namela dibese mo nakong ya nou dilo di fetogile e le tota mme, di nako tse dingwe di dira matshelo a rona a be botoka, nako nngwe di dira matshelo a rona a be boima.

Gore motho a nne mokgweetsi o o siameng wa dibese, go ya ka ena go ipotsa le gore ko mmerekong wa gagwe ba mmoditse gore a direng a sa dirang. Sa mathomo ga ba tshwanela go nwa bodila fa ba kgweetsa, ga ba tshwanela go kgweetsa ka lebelo le le kwa godimo, ga ba tshwanela go nametsa batho ba le bantsi ba go feta palo e tshwanetseng e namele ka fa gare ga bese.

Gantsi fa batho ba dibese ba le mo seteraekeng go ba boima gore batho ba fitlhe kwa tirong tsa bone tse di fapa fapaneng gonne, ba dirisa madi a le mantsi nako nngwe o kry-a motho a rekile karata ya go namela bese mo kgwedi e felang mme, e be batho ba dibese ba ba mo seteraekeng. Go ira gore motho a ntshe madi a mangwe gape, gape a namele yona tekisi go fitlhelela ko mmerekong.

Go ya ka nna, ke bona dibese di tsamaya ka nako gonne, di isa batho tirong gonne, le batho ba tsena ko tirong mo mosong thata. Fa ebile ke bona dibese di tsamaya ka nako gonne, gona le batho ba bantsi ba ba di dirisang.

Ee bese yona e phela e tsamaya mo nakong, ke nnete e phela e tsamaya mo nakong. Mme nna ga ise ke fitlhele ke siilwe ke bese ka lebaka le lengwe le ke ke sa le itseng gonne, ke phela ke le mo nakong. Ebile ke a itse gore dibese di tsamaya ka nako mang.

Ee go kile gwa ba le ditshupetso tsa dibese mo karolong e ke nnang mo go yone gonne, ke lebaka la ditsela tse dibese tshwanetseng di fete mo go yone ga e ya siama, e senyegile, e batla go lokisiwa jaanong, bo rra dibese ne ba le mo seteraekeng, ba seteraeketse gore dibese tsa bone di a senyega di tsena metsi, di thubaganya ke matlapa ka fa fatshe.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe e le ruri ebile, a di tsamaye mo di tseleng tse tsotlhe gonne, ditsela tse dingwe ga di tsamaege, di senyegile ebile, lebaka le leng ke gore dibese di tsamaya ka nako. Fa di ka tsena metsi e yotlhe batho ba bangwe ba tlo fitlha ko ditirong go le thari.

E nkama thata ka gonne fa tlhwatlhwa ya lookwane e isiwa kwa godimo go raya gore le rona re tshwanetse re oketse madi a re rekang ditekete tsa go namela bese ka yone. Nako e nngwe madi o kry-a re sena one go reka tsona dikarata tsa go palama bese.